Mosola wa go nwa di-ARV ke go laola mogare wa HIV go thibela kgodiso ya mogare le go ntlafatsa bophelo, ga o a tshwanela ke go feta ke nako ka gonne seo se tlile go fokotsa kgodiso ya mogare se fokotse le bokgoni jwa dipilisi mme se oketse matshwao a mogare wa HIV.

Tshotlakako e tlhola ke go tlhoka kitso e tlhokegang gonne batho ga ba rutiwe ka tshotlakako le ditlamorago tsa yone, batho ba tlhoka go lemoswa ka mathata a amanang le tshotlakako.

Ee, ba ka thusega mo mmeleng ya bona le go thusega gape ka tlhaloganyo gonne go itshidila go amana le ka tlhaloganyo gape seo se tla ba dira gore ba dule ba nonofile.

Jaaka mokgweetsi wa tekisi nka netefatsa gore o nna mo madulong mo a tla kgonang go lokolosega teng, mme ke kope bapalami ba bangwe tirisanommogo gore a seke a ikutlwa a tlontlolwegile fela a amogetswe ka matsogo a mofuthu.

Batho ba nang le bogole matsatsi a segompieno ba dira ditiro tse gantsi di dirang ke batho ba ntseng sentle, gonne beng ba bona ba dira ka bojotlhe gore ba lokolosege ba kgone go dira.

Go oketsa temoletso ya boitekanelo jwa banna mo motseng wa rona, go nna le kitso ka maphelo le boitekanelo jwa bona, go ba tlisetsa lefapha la boitekanelo gore ba ba rute le go ba rotloetsa go itlhokomela jang.

Bopaki bo bo tshegetsang gore Aloe Vera e a dira ke ba ngaka ya setso gonne bogologolo bo nkoko le bo rramogolo ba rona ba ne ba dirisa yona dilong tse dintsi, mme batho ba bantsi ba dirisa Aloe Vera go alafa malwetsi a mangwe le go nna le.

Ba ka dirisa ditleliniki tse di tshwanang le dikoloi go fitlhella batho ba ba nnang mo dikgaolong tse di gore le bone ba kgone go bona thuso ya di-clinic-i gangwe le gape.

Se se dirang gore tlhokomelo ya batho ba nang le mathata a tlhaloganyo le ba ikgoganyang e fokotsege ke gore malapa a le mantsi ga ba na kitso ya gore ba lebe kae go bona thuso, mme seo se ka fetoga fela ga ba itekanelo ba ka ba ruta le go ba itsise gore ba ka bona thuso kae.

Ngaka nngwe le nngwe e na le se se dirang sentle, dingaka tsa setso di kgona go alafa malwetsi a amanang le setso, mme tsa segompieno le bona ba kgona go alafa go ya ka gore motho o jewa ke eng.

Mongwe wa losika o tshwanetse go thusana le o o a lwalang mme a mo rotloetse go dirisa melemo eo a e fileng ke ngaka eo a ntseng a tsamaya go yona mme a e dirise sentle a latele le melao e a tshwanetseng go e latela.

Batsietsi bao ba beya matshelo a batho mo kotsing gonne ditlhare tsa bona ga di a lekolwa ke le ditlamorago tsa tsona ga di na sepe se se siameng.

Batsofe ke batho ba ba botlhokwa thata mo matshelong le mo Aforika Borwa mme re ka dira.

Batsofe ke batho ba ba bonolo mme ba tlhoka gore ba tshepe batlhokomedi ba bona ka e le bona batho ba ba godileng gape ba sena bokgoni ba go iterela dilo tse dingwe. Mme go nna le motlhokomedi o tshepegileng go tlisa lethabo go bona, go bua sentle le mogolo wa gago go le gantsi go aga tshepo le go mo rotloetsa go dira seo se mo thabisang.

Diphetogo di tlile go nna dintsi ka gore matsapa ao ba tla beng ba tsaya go fitlhelela batho ba kgakala bo tla thusa setšhaba go nna le melemo le boitekanelo mebeleng ya bona, go tla thusa bana le basadi kapa baimane ba ba sa kgoneng go fitlhelela lefapha la boitekanelo.

Nka dira gore ke mo thuse le ka madi a gore a kgone go bona melemo ya gagwe go fitlhella Lefapha la Boitekanelo le kgona go ba neela.

Lefapha la Boitekanelo le tshwanetse gore le etele dikolo le tleliniki tse tsamayang ka dikoloi gore ba kgone go thusa batho bao ka nako.

E ka dirisa ka katlego fa go na le motho yo o thusang molwetsi ka kalafi go mo gopotsa gore o tsaya melemo ya nako efe le e efe.

Ditleliniki le maokelo a selegae go le gantsi ga ba kgone go thusa batho ka nako, gonne ba na le go tlhoka didiriswa jaaka go se nne le dikoloi tsa potlako tse lekaneng melemo e seng teng le bathusi ba bannye.